Liluncedo kakhulu because there are so many foreigners eziseMzantsi Afrika ezishiye ii-families zazo kumazwe awo aseAfrika like oomaZimbabwe, kooMalawi, boomaZambia. So bezokhangela ii-opportunities ezingcono. So xana bezifumene ezo opportunities eMzantsi ke ngoku they will need to send imali back home uyabona. So that's why iluncedo.

Okay izinto that are very good to cover is your, life you have to have a life insurance to leave imali to abantwana bakho, your family, cover yourself and a funeral cover, you must have a funeral cover in case because ke sonke ke death siyaya sonke.

Okay, so i-hospital plan yethu, ane ikukhavarishela if ulele esibhedlele no matter for which whatever illness okanye ufumene i-accident, except for i-maternity. If uyobeleka you are not covered for that. But for every other illness onayo or accident eyakubangela ubana ube-hospitalized you are covered for that.

Bendinovakalelwa kabuhlungu bendinovakalelwa kabuhlungu because kaloku funeke ndiyazi into endizifaka kuyo. So namagama ke ngoku aquzileyo azawukwenza uba ndingakwazi ulentuza uyiandastenda kakuhle le ithini le lentuza le migaqo uyabo, because kaloku ndifuna to make sure ubana ndi-investa kwindawo erayithi.

Yho! Jonga, umntu makazilimithe sana ayikho into enye sana. Zilimithe and then ube nebhajethi, you need to budget. Do a budget so that ungathengi izinto ubungakhange uzibhajethe.

Okay so into eyenzekayo ne kwi-UIF yakho ne wena uzokhupha u-twenty percent. Thina sizawukhupha siyikhampanti siza kukhupha u-eighty percent we-UIF yakho. So, i-UIF yakho thina siza kubhatala eighty percent wena ubhatala u-twenty percent.

Ewe, ndingafuna ummeli webhanka sana because funeke ndicacelwe. Ndingafuna ummeli webhanka yena mntu onolwazi oluntsonkothileyo malunga nayo yonke laa nto ibhalwe phaa, uzawuwazi yena amagama uba athetha uthini andicacisele ke ngoku in simple terms uba hayi ithi ithi because uyayazi yena ubana athini na usebenza ngawo.

Ncedisa, ndingamncedisa apho ndikwazi ukuphumelela khona. Ndingamncedisa apho ndikwaziyo ukuphumelela khona and then ke ngoku kuzofuneka ndidibene nayo i-loan shark ndizoyixelela uba angaphinde amboleka imali lo wasekhaya ke.

Hayi kaloku, tamkhulu xana imali yakho igcina ibhanki iyakwazi ukuzala, yenze enye imali. So xa uyibeke phantsi komatrasi ayikwenzeli niks ihleli nje kanti xa uyifake phaa ebhankini iba nenzala. Ikwenzela enye especially xa umane uyibeka, umane uyoyifaka umane uyoyifaka izawumane ikhule izale izale izale izale.

Alo tyalomali olufanelekileyo tu, alo tyalomali olufanelekileyo tu tu tu tu ngoba kaloku akho misebenzi and ke ngoku uzawuthi umntana egqibe ufunda abe enale loan efuneka eyibhatele. It's very unfair.

Yho, mntanam mamela. I think funeke qala useyive imali before wenze amatyala ngemali, because iakhawunti yempahla lityala. Uyaqonda? So, khawuqale ufunde ubeka imali uthathe imali noba ngu-one percent walo mvuzo wakho uyibeke, noba ngu-two percent uyibeke uyibeke uyibeke. Uyaqonda?

They can be able to buy cars, they can be able to build izindlu zabo ngale mali yemigalelo, uyabo? Bathenge ii-properties bathenge ii-properties kwangoku besebancinci, baowunarishe ii-properties ngoku bebatsha.